Va fane va tekela nhlokweni maholelo ya munhu loyi a endlaka khadi tani hikuva loko munhu a tirha ntirho lowu a holaka mali ya le hansi loko va n'wu nyika mali yo karhi swi nga endla leswaku a tsandzeka ku yi hakela.

Ndzi nga ha lava ku tiva leswaku mali leyi yi nga ta va yi ri ekhadini ra mina yi na ntswalo wo fikela kwihi xana ndzi hakela njhani mali leyi ndzi yi hakela tin'hweti tingani.

Lexi lawulaka leswaku u nga tirhisi mali yo tala eka khadi ra wena i limit leyi bangi yi ku endlelaka yona ekhadini ra wena ra xikweleti.

U nga ha kuma leswaku munhu u le swikweletini swo karhi u lava ku tirhisa mali leyi ku hakela swikweleti swa kona.

Ndzi tiva leswaku forex i ku xavisa mali ematikweni ya le handle kumbe ku vekisisa mali ematikweni ya le handle leswi tirhisaka swona swi tirha hi ndlela leyi va langutisa leswaku hi kwihi laha mali ya kona kumbe ntswalo wa kona wu nga ku wu nga henhla ku tlula rhandi ivi va xavisa rhandi ematikweni lamaya va vekisisa mali liya yi vuya yi ri na ntswalo wo karhi.

U fanele u tiva leswaku loko u fika etikweni ra Zanzibar u fanele u cinca mali ya laha South Africa u tirhisa mali leyi tirhisiwaka eZanzibar mali leyi tirhisiwaka eZanzibar i Tanzanian Shillings loko u fika eZanzibar u ya etihofisini ta swa mali u ya u ya cincisa mali ya laha South Africa loko u khome rhandi yin'we ya South Africa eka Tanzanian Shilling u ya ku dzana na makumemunen'we wa mali.

Yi va khumba hi ndlela leyi swi nga ha endleka va kuma leswaku rhandi yi na ntswalo wa le henhla ku tlurisa laha va nga vekisisa kona mali loko va vuyisa mali ya vona laha Afrika-Dzonga va kuma leswaku mali ya kona i yitsongo.

Loko u pfula akhawunti ya le bangi laha Afrika-Dzonga u fanele u va ni pasi leri ku nga vumbhoni bya leswaku u wa laha Afrika-Dzonga u tlhela u va ni vumbhoni bya laha u tshamaka kona u nga ha teka phepha endhuneni u famba na rona u ri yisa ebangi ebangi loko u fika va ta fika va lava pasi ra wena ni papila leri ra le endhuneni ra ku kombisa vumbhoni bya leswaku wena u tshama kona etikweni ro karhi laha va nga ta fika va ku teka swinepe leswi swi nga ta va vumbhoni byo kombisa leswaku hi wena eka eku pfuleni ka akhawunti leyi va tlhela va ku kandziyisa ni tintiho.

Ndzi nga ha n'wi tsundzuxa leswaku a pfula bangi ya Capitec tanihileswi ku nga bangi leyi tivekaka ku va ni hakelo ya le hansi hi n'hweti na laha loko munhu a teka mali ebangini yin'wanyana ku nga ha ri Capitec yi n'wu hakerisaku ntsengo wa le hansi.

Ndzi nga ha lava ku tiva mintsengo leyi ndzi fanekeleke ndzi yi hakela eka bangi n'hweti na n'hweti ndzi twisisa leswaku akhawunti leyi yi tirha njhani ndzi nga ha lava ku tiva vuhlayiseki bya mali ya mina tanihi n'wini wa akhawunti.

Khadi ra cheke i khadi leri munhu a nga ha deposit-aka mali yi tshama ebangini mali leyi a nga ha yi tirhisaka ku hakela swo fana ni gezi swakudya ro hlayisa mali i khadi leri munhu a hlayisaku mali eka rona a kumaka ntsengo wo karhi ku huma eka bangi n'hweti .

A ndzi ta vutisa swo fana ni mintsengo leyi munhu a faneleke ku yi hakela n'hweti ni n'hweti loko a ri karhi a hlayisa mali eka bangi yaleyo.

Va lava ku tiyisisa leswaku loyi a pfulaka akhawunti hi yena n'wini wa buku ya nghohe ke matsalwa lama munhu a nga ma tirhisaka i phepha ro huma eka masipala leri kombisaka leswaku u tshama eka adirese yo karhi u nga tlhela u tirhisa maphepha yo fana ni tanihi phepha ra hakelo ya mati laha va tsalaka adirese ya vutshamo.

A ndzi ta lava ku twisisa leswaku hikwalaho ka yini a hlamusela leswaku vutshamo bya mina kumbe adirese ya vutshamo bya mina a yi tirhi ndzi nga titwa ndzi khunguvanyekile emoyeni tanihi ku tiva leswaku laha ndzi tshamaka kona ndzi tirhisa yona adirese leyi.

E-e ndzi nga ka ndzi nga va nyiki hikuva loko ko tshika ku endleke swin'wanyani va le bangi va ta rhumela swilo swi ta eka hina nkarhi wun'wanyani swi nga fikeli eka yena na loko o tshika a endle vukhamba ebangi maphorisa ya nga ha fika eka hina hikuva a tirhise adirese ya ka hina ivi swi nghenisa mina .

Ku hlayisa mali ya vona ku antswa tani hikuva mali yi ta va yi hlayisekile ebangi ku tlula ekaya ku kota ku endla leswaku mali ya vona leyi va yi hlayiseke yi kula.

I ku tirhisa bangi tanihi ku loko u veke mali ehansi ka matirasi siku rin'wanyana u nga tshuka u tshweriwe hi yindlu mali leyi yi ntshwa kumbe u vugevenga swi tshova swi nghena swi yiva mali leyi.

I ku va va tiva leswaku nkarhi wun'wanyana swigevenga swi nga ha tshikelela munhu swi vula leswaku u fanekele a humesa mali leyi a swi nyika hi nkarhi .

Xana ABSA yi na tiakhawunti ta njhani hi yihi akhawunti leyi nga ni mintsengo munhu a fanekeleke a yi hakela loko n'hweti yi hela xana wena u vona onge hi yihi akhawunti leyi nga fanelaka munhu wo fana .

A swi tiveki leswaku nkarhi wo tika wu nga ha fika rini swa humelela loko nkarhi wo tika wu fika u kuma leswaku hava na munhu wa ku ku pfuna kambe loko u hlayise mali ebangi u nga ha tsutsumela ebangi u teka mali ya wena.

leswaku manana ta masiku lama loko u endla swa inthanete u fanekele a na n'wini wa bangi hi ku teka u nga ka u nga tshuki u nghene u karhi u nga tivi na .

Ku hakeriwa swilo leswi taka na khadi ku nga hava swilo swa ku fana na ku hunguteriwa mali yo karhi emavhengeleni.

Ina wa hakela tanihi leswaku khadi ra ha pfuriwile.

Ina loko ku ve u ta ya u ya pfala khadi ra wena endzhaku ka ku va u ri hakerile naswona u nga ri tirhisanga.

Ina ya hambana tani hikuva makhadi lawa ma hambana ku na khadi ra cheke ku na khadi ra ku hlayisa mali na khadi ra xikweleti.

Khadi ra xikweleti ri ku pfumelela ku kuma mihunguto eka switolo swo karhi ri tlhela ri ku nyika mbuyelo wo karhi loko ku ve u ta va u karhi u hakela kahle.

U nga ha langutisa leswaku u fanele ku hakela mali muni eka khadi ra wena ra xikweleti na leswaku hi wihi ntswalo lowu nga kona eka khadi ra wena ra xikweleti na ku u ya vuyeriwa hi yini wena n'winyi wa khadi.

Eka khadi ra xikweleti u nyikiwa mali yo karhi leyi u yi tirhisaka hi nkarhi wo karhi leyi u faneleke ku yi hakela hi nkarhi lowu bangi yi nga ta ku pimela wona.

U lawula hi mali leyi bangi yi nga ta va yi ku pimele yona eka khadi ra wena.

Bangi yi nga ha tlakusa mali leyi u faneleke ku yi hakela na ku tlhela yi ku thyakisa vito.

U fanele u ri na tsalwa ra le ntirhweni leri kombisaka leswaku u hola mali muni u ri na buku ya nhlonge u ri na tsalwa ra vutshamo leri kombisaka ndhawu leyi u tshamaka eka yona.

Ndzi lava khadi leri hikuva ra pfuna loko u nga ri na mali ri nga ha ndzi pfuna ku endla timfanelo hinkwato leti ndzi lavaka ku ti endlela vana va mina loko ndzi karhi ndzi pfumala ndzi twile na leswaku eka khadi leri ntswalo wa rona wu le hansi.

Xitirhisiwa xa ku tlula mpimo hi lexi u nyikiwaka xona hi bangi eka nkarhi wolowo u xi lavaka hi wona laha va ku hlamuselaka leswaku u fanele u vuyisa hi nkarhi wo tanihi kwihi.

U fanekele u hakela mihakelo leyi vitaniwaka tax loko nhundzu ya wena yi fika laha Afrika-Dzonga mali leyi yi ta hlayeriwa ku ya nhundzu ya mali muni ku tekiwa mali yo ringana khume wa tiphesente eka mali leyi u nga xava.

Nkoka wo pfula akhawunti ya bangi i ku va yi ku pfuna ku hlayisa mali ya wena laha swi nga ta tlhela wena yi kuma ntswalo mali leyi yi ta tlhela yi pfuna wena hi ku ti .

Ndzi nga xi tsundzuxa ku ya pfula bangi e Capitec tanihileswi bangi leyi yi nga na vuhakeri bya na ku va yi ri na ntswalo wa ka.

Ku laveka maphepha ya ku kombisa leswaku u huma etikweni ro karhi ri hi xinghezi ri vitaniwaka passport ku tlhela ku la vumbhoni bya vutshamo.

Ndzi na akhawunti eka bangi ya Capitec eka bangi leyi yi teka nkarhi wo ringana timinete ha ku ka ku endla deposit leswaku yi vonaka eka a.

Akhawunti yo hlayisa mali mina tanihi n'wini wa ndzi veka mali n'hweti na n'hweti akhawunti ya bangi yi ndzi nyika mali yo karhi leyi ndzi faneleke ku yi tirhisa ndzi ta hakela bangi endzhaku ka ku tirhisa mali.

Endzhaku ka ku endla khadi u nga ha endla khadi ra ra debit i khadi leri u xavaka hi exitolo kumbe emavhengeleni emavhengeleni hi khadi leri ri teka mali dlayisa.

Khadi ra debit ku hava mali leyi u eka bangi khadi ra xikweleti ku na mali hakelaka eka bangi naswona bangi yi ku nyiketa mali u yi tirhisa u tirhisa mali leyi wena n'wini u nga tivekela hi .

Ina u nga ha tirhisa khadi ra wena ra debit ku xava swilo eka inthanete loko ku ve u ta va u endlile mpfumelelo wa ku xava swilo leswi eka inthanete.

U fanekele ku nghena eka app ya wena ya bangi u pfarisa khadi leri kumbe u tsutsumela ebangini laha va nga ta ku pfuneta ku u pfarisa khadi ra wena.

Loko mi siya mali eka akhawunti ya n'wina, mali leyi yi ta mi pfuna ku hakela bangi. Tanihi leswi bangi yi na mali yo karhi leyi munhu a faneleke a yi hakela n'hweti na n'hweti, naswona ku na mintsengo yo karhi leyi munhu loko a karhi a tirhisa khadi ra yena. Loko mi nga si yanga mali, leswi swi ta endla leswaku loko mi ya hoxa mali eka khadi ra n'wina bangi yi .

Hikuva u nga ha tikuma u karhi kolota bangi timali tanihi yi lava timali ka ku va u ri na . Loko yi karhi yi ringeta ku teka mali yi nga yi kumi. Leswi swi ta endla leswaku swi kombisa leswaku u na xikweleti xa.

Ndzi nga ha lava ku tiva leswaku xana i yini overdraft? Xana hi yihi mintsengo leyi va yi engetelaka loko munhu a ri na overdraft? Xana hi yihi limit-i ya overdraft?

Ku va a karhi a tiva swiletelo leswi nga le ka bangi yeleyo. Na ku tiva mintsengo leyi nga eka bangi yeleyo tanihileswi loko munhu a tsakela nchumu hi xitalo u va a wu lavisile, a karhi a ri na vuxokoxoko hinkwabyo byi helerile.

A nga ha tirhisa riqingho ra yena ku tshama a ri karhi a kambisisa akhawunti ya yena, hi ku tlhava nomboro yo karhi eriqinghweni ra yena. Kumbe eka riqingho ra yena a a dawuniloda app-e ya bank leyi a nga ta yi tirhisa ku kambisisa akhawunti ya yena mikarhi hinkwayo.

Ndzi nga ha n'wi tsundzuxa hi switandzhaku swa ku banga ekaya. Tanihi leswi loko munhu a vekele mali endlwini, a nga ha tikuma a weriwe hi khombo ra ku tshwela hi yindlu. Laha mali ya yena yi nga tshwaka na yona. Kumbe ku nghena makhamba, makhamba lawa ma yiva mali ya yena leyi a nga ta va a yi vekile endlwini.

U fanele ku ya ebangini u khomile phepha ra wena leri kombisaka leswaku u tshama endhawini yihi, u tlhela u khoma na buku ya nghohe.

I ku va munhu a vile na ntwanano wo karhi na bangi leswaku u ta veka mali ku fikela nkarhi wihi. Loko a teka mali leyi nkarhi wu nga se fika, va teka mali yitsongo ku kombisa leswaku u tekile mali nkarhi lowu yena na bangi va nga twanana wona wu nga se fika.

Hikuva loko munhu a yi vekile mali a nga ha yi tirhisa ku endla swilo swo ka swi nga pfuni nchumu. Kambe loko a yi veka eka fixed, u ta tsandzeka ku yi teka ku ya fikela nkarhi lowu a nga tsarisa ebangini leswaku u ta yi teka hi wona.

U fanele ku ya ebangini a khome phepha ro kombisa leswaku hi yena n'wini wa akhawunti, ku nga ha va ku ri buku ya nghohe. A tlhela a famba na khadi ra yena ra akhawunti. Loko a fika e-bank-e hi kona va nga ta n'wi pfuna ku pfarisa akhawunti leyi.

I ku tiva leswaku loko va vekile mali, va nga ha yi tirhisa ku endla swilo swo ka swi nga pfuni nchumu, leswi swi nga hava mbuyelo.

Loko u vekile mali eka fixed ku fikela nkarhi lowu u nga twanana na bangi leswaku u ta yi teka hi wona. Loko u ya u yi teka u nga ha kuma leswaku mali ya wena yi vile na ntswalo wo karhi.

Swi ndzi endla ndzi khunguvanyeka emoyeni, tanihileswi ndzi twaka onge mali leyi nga tekiwa a ndzi ta yi tirhisa swin'wanyana.

I ku kuma swihunguto swo karhi eka bindzu ra wena, na ku va bangi yi ta va yi karhi yi ku hakerisa mintsengo yo fanela tanihi n'wini wa bindzu. Na ku va u karhi u tirhisa akhawunti ya bindzu.

Ku nga ha va ku ri u vona onge bangi leyi u yi tirhisaka a yi ku vekisi mali kahle na ku va mintsengo ya yona ya tihakelo yi ri ehenhla.

U fanele ku ya ebangini, kumbe a endla xikombelo xa yena hi ku tirhisa selulafoni.

Ndzi vona ku ri mafambiselo ya kahle ya bindzu. Tanihi leswi ku vile na ku twanana exikarhi ka munhu loyi a vekaka mali na bangi, ku ri u ta va a vekile mali ya yena ku ya fikela siku ro karhi. Kambe loko a yi teka siku ri nga se fika, bangi yi na mpfumelelo wo teka mali yo karhi.

Loko u pfarisa akhawunti eka bangi ya ka Capitec, u fanekele u ya ebangini u khomile phepha kumbe buku ra wena ra nhlonge, u karhi u tiva na akhawunti ya wena. Laha u nga ta fika u endla xikambelo. Va ta kambisisa leswaku u na swikweleti ebangini na, kutani loko u nga koloti va pfarisa bangi leyi. Eka Standard Bank loko u lava ku pfarisa akhawunti ya wena, u fanele ku ya ebangini u fika u vulavula na mpfuneto wa le bangini. Laha va nga ta kombisisa leswaku u hava swo fana na ti-debit order na. Kutani loko va kambisisile va kumile leswaku u hava, hi kona va nga ta ku pfarilela akhawunti ya wena.